Tshireletso ya batho, bokhoni ba bakhani, tshireletso ya data, dikotsi tseleng, lebelo le phahameng la ho sebetsa le ho se tsotelle melao ya tsela. Ke tse ding tsa dipelaelo tse ka lebisang dikotsing.

Ho na le melao le mathata mabapi le mebila e lefang tjhelete. E leshwa, e thusa ho lokisa le ho ntlafatsa mebila. E etsa hore ebe bonolo ho tsamaya le ho sireletseha.

Tlhokomelo, tlhokomelo e tlwaelehileng. Ditokiso tsa pele. Ho hlwekisa le ho boloka boleng ba ka hare, ho tsetela ka bohlale.

Mehleng eo, tefiso e ne e le tlase haholo. Mme ho ne ho le bonolo ho tsamaya ka tekesi kgafetsa. Empa hona jwale, ka lebaka la keketso ya ditheko tsa mafura le di tjhena le ditshenyehelo tse ding. Tefiso e phahame haholo, e le se etsang hore ho be thata ho sebedisa ka mehla.

Ka sefo, ke ne ke ikutlwa ke sa thaba ha ke ne ke le ka sefofaneng. Pele ke ne ke, pele ke ne ke nahana hore ba tla re tshwara hantle empa e ne e se nnete. Batho ba ne ba sa tshwareng hantle. Mme seo se ile sa etsa hore ke ke tlohele ke sa phutoloha le ho nyahama.

ho fihlella ha bohle, ditshenyehelo tse tlase, tikoloho, boholo ba batho. Dibese di na le bokhoni ba ho tsamaisa batho ba bangata ka nako e le engwe. E le se bohlokwa haholo nakong e ya dihora tse bohlelano kapa diketsahalong tse ko.

Koloi e eme tseleng. Sena se bolela hore sephetho sa ho fellwa ke petrol ke hore koloi ha e sa kgona ho tsamaya. E eme, e tlameha ho emisa mo e leng teng.

Ho khanna ka bohlale. Ho hlokomela koloi kgafetsa. Ho rera maeto, kopanya maeto a mangata hore o seke wa khanna ka makgetlo a ma ngata. Kapa ho kganna dibaka tse ho le ho sa hlokahale.

Ke rata boemafofane ba Matjhaba King Shaka hobane bo hlwekile haholo, ebile bo na le tshebeletso tse ntle. Ke rata sefofane sa bosiu hobane mabone a toropo le boemafofane, a etsa ponahalo e ntle haholo ha o theoha.

E tla itshetla ka boemo ba motsho. Ka mona le hore na o ne a le karolo ya dipelaelo tseo kapa tjhe.

Pampiri e ya boitsebiso kapa passport. Tjhelete kapa mokhwa wa ho lefa, ho ba le tjhelete e lekaneng kapa dikarete tsa banka. Ho bohlokwa bakeng tsa ditlhoko tsa letsatsi letsatsi.

Ha ho etsahala professional, tumello ya koloi hore e kwadisitse, copy ya pampiri ya ID ya hao le mohala wa smart phone o nang le app ya Bolt.

Tlhokomelo tsa ho fokola, tshebelisano le baeti, ho ba teng ha mapolesa, ho eketsa ho ba teng tshebeletso ya technology.

Fana ka tlhahiso e eketsehileng ho ntlafatsa disebediso. Ho netefatsa ho re bana le le thepe nepahetseng bakeng sa mosebetsi.

Ehlile ke ile ka iphumana ke sheile ke bese ka lebaka la ka. Ka letsatsi le leng ke ne ke le tseleng ho ya kopanong ya bohlokwa. Ke ne ke itokisetsa ho tsamaya ho ya ka bese. Ke ile ka qeta nako e telele ke ntse ke batlana le dinotlolo. Ke ile ka fihla seteisheneng sa di-bus morao ho nako e be se e neng e tsamaya ka yona.

Ditshenyehelo tse tlase tsa tshebeletso. Koloi e nyane e tlisa ho ba le ditshenyehelo tse tlase tsa mafura, tlhokomelo le insurance ho feta tekesi. Sena se thusa ho boloka ditshenyehelo tsa kgwebo di le tlase haholo.